Ke nahana hore o tlameha o etse se thabisang wena, mme ha a tlameha ho thibela batho hore ba sebedise Wi-Fi ya ya hae, ba ska sebedisa ya bona. Re na le ya rona, re batla ho sebedisa ya rona. Jwale yena ekare jwale o sa e etsa ntho ya hore o batla ho etsa cause obvious o tlo batla hore a re patadise bakeng sa ho sebedisa ya hae. Empa re sebedisa ya rona hlakoreng la rona, rona re tlo e save-la tjhelete ya hore re kekebe ra ba re patala yena kapa ya hae. O thola hore ya hae e ya tura, rona re kgethile e lekanang rona e lekanang pokotho tsa rona. Jwale sena ha se ya loka hohang, tlamehile re lokollwe re re dumelle ho sebedisa Wi-Fi ya rona, re ske ra ra hatellwa ho sebedisa Wi-Fi ya hae. Ha ke dumellane le sona hohang.

Letsatsi le botjhaba ke letsatsi la bohlokwa haholo, mme ke nahana ha o sa tsebe moo tswang o keke wa tseba mo o yang teng. Nna jwale hoja ne ke le mookamedi, ntho e ne nka etsa, nne nka etsa bonnete ba hore ka letsatsi leo. Ho tholahala di-SMS difounung tsa batho, hore ba keteke letsatsi lena hamonate. Ne nka etsa le hore ho be le movie, jwalo ka ha re tseba hore ka letsatsi lena la batjha, ho dula ho na le movie o bapalang mane television-eng. Jwale ne nka etsa hore ho be le movie o tla bapalwa moo, o tla bontsha ka botjhaba ba Afrika Borwa, le hore bo botle ho le ho kae, hore le bana ba ntseng ba tla ba hola, ba hopole hore botjhaba bo bohlokwa ho le hokae, le dipuo tsa bona, le di tsela tsa rona jwalo ka setjhaba. Di jwang, di di ikgethile ho le ho kae? Jwale ke nahana ke yona ntho e ne e ka elelliswa batho, ya etsa batho hore ba bo letsatsi lena la bohlokwa haholo.

Wi-Fi ena ba re lekanyetsa hore re tlo hokela batho ba ba kae. Jwale ka ha le bona le ka hae ka moo, re re bangatanyana. Jwale ha nka tlameha hore ke le hokele, ho tlo ba thata hore e sebetse hantle, hobane ho hlakile hore le lona le tlo batla ho hokela metswalle ya lona mme e keke ya sebetsa hantle. Jwale ha e ntumelle hore nka le hokela ka nnete Wi-Fi ena hobane le rona re lekanyeditswe re le tjena. Jwale ka ha le bona re bangata jwang, re re re tshepetse ho yona, re itshetlehile ho yona mo hore e sebetse hantle. E sebetsa hantle hona jwale, empa ha nka tlameha ke lehokela mme lona le metswalle ya lona, e keke ya sebetsa hantle. Wa bona jwale ke hore e ama le rona hape, eya bana besong.

Nna nka kgothaletsa batho hore ba kgethe di-company tse e leng tsa nnete, mo o tsebang hore ditaba tse mona jwang kapa jwang di tlo hlaha television-eng kapa di tlo hlaha koranteng. Tseo, o ka ba le bonnete ba hore di netefaditswe. Hobane hona jwale batho ba se ba etsa feela ditaba ho ka baka la hore ba batla balatedi feela, ke ka hoo o tholang hore ditaba tse ngata tseo o ka di tholang mane nthong, dihokaneng tsa rona tsena , e be se tsa nnete. Jwale nka kgothaletsa batho hore ba latele di-company tse ba tsebang hore ena yona ke ya ditaba, mme ha ena yona e tjholo tje, ka mma nnete nnete ke nnete. Hobane jwang kapa jwang, le mane television-eng e tlo hlaha e le jwalo.

Nnete re hloka hore re tsebe dintho tse ngata, mme nakong ena re sebedisa internet hangata. Internet e hloka Wi-Fi ho bua nnete, makeisheneng ana a rona, mahaeng ana a rona. Jwale hore re fumane ya mahala, ke nahana masepala o tlameha o bapale karolo e kgolo ba, bakeng sa taba ena. Ke nahana baahi ha ba ka etsa kopo dikantorong tsa masepala hore ba fumane hore ba ka ngodisetsa jwang Wi-Fi ya mahala hore le bona ba kgone ho hokela. Ba kgone ho etsa mabaka a bona, ba kgone ho apply-a, ba kgone ho etsa ntho tse ngata hobane internet-eng bophelo ba hona jwale ho bua nnete fela bo itshetlehile internet-ng. Jwale ke nahana ha batho, baahi ba ka e ba tla ba ka potlakela di kantorong tsa masepala, ba ba hlalosetsa bothata ba bona, ba ba hlalosetsa le hore nthwe ba lakatsang ho etsa ke eng? E leng ho ngodisetsa Wi-Fi ya mahala, ke nahana ba ka thuseha haholo.

Ha ne ho ya ka nna, hore ho be le diphetoho ho mmino o re o mamelang. Ne nka etsa bonnete ba hore ke bua le bahlophisi ba mmino ho di-radio tsa rona. Hore mmino o tlameha ba o kgethe, ke mmino o na leng molaetsa, o motle setjhabeng. Ke mmino o ahang, ke mmino o, o kgothaletsang batho hore ho na le tshepo bophelong. Mmino ka mantswe a mang o fanang ka tshepo, mmino o fanang ka tumelo ho sa kgathalatsehe hore na ke mofuta ona wa batjha wa hona jwale, o nang le piano, skupu jwalo jwalo. Empa mantswe a teng e be mantswe a ahang, eseng mantswe a diang setjhaba kapa a lahlisang kapa a nang leng dithohako ka hare. Ke nahana molaetsa ho mmino ha o molaetsa o ka tsamaiswa ka mmino, setjhaba sa rona se ka fetoha. So ke sona seo nne nka se etsa nna.